Seo nka se etsang hore batho ba tsebe ka marangrang ana a mahala. Ee Nka ya matlong, ke bue le batho bao e leng hore hore nka tsebisa hore na ba fumana marangrang ana ho kae. Ke ba hlalosetse le hore a sebetsa jwang ho bao ba sa tsebeng. Ka tsela e nngwe nka tsamaisa di-pamphlet ntlo le ntlo dibakeng kaofela hore batho ba tle ba tsebe hore ho na le sena se etsahalang ene sena se tla etsahala ho kae, mme pamphlet ena e tlaba le ditsebiso kaofela.

Ke letsa mabapi le batho ba ne ba tlile maobane motseng wa Thabong, ba tlo kenya dithapo hore re tle re be le marangrang. Empa e se e le matsatsi a mabedi marangrang ana a se a sa sebetse, ke ne ke kopa ho fumantshwa ntlha ya hore ho etsahala jwang. Ebe ke kopa le thuso hore marangrang ana a tle a lokiswe hobane ke hloka hore ke shebelle TV. Ke tsebe ho mamela ditaba, ke bone hore na ho ntse ho etsahala eng naheng ya rona. Ke a leboha.

Ke qeta ho reka data ya mashome a mararo, ha e so be le hora kapa nako e kae e se e fedile. E fela jwang? Empa Network e le stadig tje. Ha ke utlwisisi hore na ho etsahetseng empa ke hloka tlhalosetso ya senana kapa ke kopa, ke kopa bonyane tjhelete ya ka ya ke rekileng data ena ya mashome a mararo. E kgutle hobane ke ne ke hloka ho e sebedisa, empa ha ka kgona le ho sebedisa le hora fela e se fedile. Ke ne ke kopa tlhalosetso le thuso hanghang.

Batho ba bangata ha ba sa reka di-magazine hobane se ngotsweng dimakasineng se teng marangrang, jwalo ka internet. Jwalo ka Instagram jwalojwalo. Seo o batlang ho se tseba, o ka se tseba ka ho reka data. O sebedise marangrang hobane bongata ba batho re sebedisa data. Dimakasine di a tura. Ke qetetse kgale ho reka makasine hobane ee o ne o rekuwa ke mme wa ka. E be hona jwale ha a sa le yo. Ke ka hoo ke se ke sa reke magazine hobane di tlo nkgopotsa yena.